Ukuze ndikhusele imfuyo yam kwizifo ndingahlala ndiyitofa, ndihlale ndiyijonga izilwanyana, ndihlale ndijonga nezilonda.

Yho, mama andisavuyi. Ndifumene umyalezo othi ndifumene isikolo kule kholeji ilapha kufutshane nasekhaya ndiyokwenza umsebenzi wezolimo. Yho, andisavuyi, ndikuthanda ndinje ukulima. Into edibene nezolimo ndiyayithanda.

Yho, batshana bam, ukufuya iigusha ewe kulula kona kwelinye icala, kwelinye akuyonto ilula ngoba iigusha ziyathanda ukugula. Xa iphethwe sisifo enye funeke uyitofe, uzitofe zonke okanye. Yho, kunzima, kunzima ukufuya iigusha kodwa yinto entle leyo xa nifuna ukuzifuya.

Ndingaziva ndichulumancile kwelinye icala kwelinye ndizive ndingachulumancanga, ngoba ziyamosha ukudla endikutyalileyo entsimini yam.

Akukho lula ukufuya iihagu. Ewe khona ungayifuya, ngoba ihagu ifuna uyithengele ukutya, uthengele ukutya, uyithengele i-bran. Ifuna i-bran, masithi ke ngoku i-bran awunayo, kwawena uhlala wedwa endlini, ukutya kuzaba kuncinci oku uzokupha yona ihagu, funeka uyiphekele ke okanye. Funeka uyijonge, uhlala uyijonga ngamaxesha onke okokuthi irayithi na.

Kunzima kakhulu ukufuya amahashe ngoba liyalwa kakhulu ihashe. Kufuneke uhlale unexhala uba ihashe lakho liphi ngoba liyazula kakhulu, liyahamba kakhulu ihashe. Kufuneka ulikhuleke uba awufuni lihambe umgama omde enzela ukhawuleze ulithole.

Ewe zikhona izixhobo zokuthintela okanye zinyange imfuyo xa isele yahlaselwa sisifo. Azifumaneki, azifikeleleki kumntu wonke. Ezinye ziyathengisa okanye mhlawumbi ungabinayo imali yokuzithenga, imfuyo yakho iphethe isifa.

Ewe awuyidingi imfundo esesikweni ukuze ube ngumlimi ophumeleleyo ngoba ungazenzela igadi yakho, uzilimele, uzityalele. Ezi akhona amanzi, uthenge izityalo uzityalele zizawuphuma zirayithi, utsho uthengise uvule ishishini.

Ngumbona ovunwayo, amathanga, bhathanathi, green pepper, khaphetshu, nezinye nezinye.

Ewe, isipinatshi ndiyasithanda kakhulu ngoba asithathi xesha ukuze sikhule. Siyakhawulezisa ukukhula, ukhawuleze usitye okanye ukhawuleze usithengise sisefreshi.

Ibhula kufuneke uzitofe iigusha zakho, ezi ezinebhula nezi ezingekangenwa libhula, enzele zingabisosuleleka zezi sezinalo ibhula.

Mmelwane wam, andiyithandi into yezi hagu ungazivaleliyo zakho ngokuba ziyangcolisa apha kwam. Ziyamosha, ziyomba nokomba umhlaba kugcwale umhlaba, zithoyilethe nothoyiletha lapha eyadini yam, andiyithandi.

Isityalo endisithandayo endiya endinokusityala sisipinatshi ngoba siyakhawuleza ukukhula, uyakhawuleza ukusitya, siya egazini.

Ewe kulula kona kona ukufuya iinkomo zobisi kodwa kunezinto ezinzima. Kufuneke wenze sure ukuba zibuyile zonke iinkomo zakho. Ekuseni funeke uzisenge, uzibophe uzisenge. Loo nto ke asoze uyenze wedwa, funeka ube naye omnye umntu ozoyimela inkomo ngaphambili, uba uwedwa uyoyibophelela ke. Akukho nto ilula kona kona ukufuya iinkomo zobisi.

Ndicinga ukuba yile nto ukuba bayasondla isizwe sethu ngoba inyama siyithola kubo. Uba bebengafuyanga besingazudla nyama, iveji, ifruthi. Sisitya nje kungenxa yabo, sisitya iinto zendalo nje kungenxa yabo.

Ewe banawo umdla wokwenza iigadi ezithile khona ukuze bakwazi ukutya, bazithengisele abanye, bathethe bengabahlali baloo ndawo leyo, benze laa nto kuthiwa yiprojekthi.

Ichaphazeleka kakhulu ngoba iye ingakwazi ukuhluma, iye ife.

Ewe ndingakwazi ukwenza amaqanda ndiwavelise ngokwam. Ndingafuya iinkukhu ezininzi ezizalela amaqanda khona ukuze azawuba maninzi amaqanda.

Ngokucinga kwam ingase ahlale eyitofa, enaso nesaa sipreyi sazo samakhalane. Ingase kuhlale kukhona ezo zinto khona ukuze angabikho amakhalane kwimfuyo.

Ewe, kuyanceda kakhulu ukutya ukutya kwasendle. Ngoba ukutya kuhlala kukhona, akukhawulezi ukuphela xa nimane niyozingela, nimane niyokhangela ukudla kwasendle.

Iinkukhu ke batshana bam kulula ukuzifuya akukho nto inzima. Kona kona funeke uzithengele ukudla, kuhlale kukhona ukudla. Uzinike amanzi, amanzi ahlale ekhona. Qha into eyenza ixhala kukuba uzikhulisele ezinjeni, zingadliwa zizinja.